Izinto ezinganciphisa isizungu kubantu abadala ukuthi kumabonakude babe nezinhlelo ezizokwazi ukuthi zinciphise isizungu. Ezizothandwa futhi abantu abadala, izinhlelo ezifana njengezindaba kanje, izinto nje abantu abadala abanothando lwazo, bazokwazi ukuthi bay'buke, bay'thande. Bayeke ukuba nesizungu emini uma behleli bodwa.

Iy'ndlela eziphephile zokweshesha isisindo ukuthi uhambe uye ejimini, wenze idayethi. Ya, ilezo nje izinto, iy'ndlela eziphephile zokwehlisa isisindo engicabanga ukuthi izona engizaziyo, nabantu abaningi ngicathi bayazazi.

Iy'ndawo zasemakhaya hlampe la i-inthanethi engekho khona noma abantu bakhona abanganawo ama-smartphones, i-solution enginayo mina ukuthi mhlampe once a month kuhambe hlampe iveni nje noma imoto yaseklinikhi, ihambe ime ngakhona, bayokhuluma nabantu. Wonke umuntu onenkinga akwazi ukuthi athole usizo.

Abantu abakhubazekile babhekana ney'nkinga ey'ningi kakhulu uma beyothola usizo lwezempilo zasendaweni zasemakhaya ngoba abathathwa notice, yabo. Ababheki kahle kahle, ababaniki i-attention njengalaba abantu aba-normal nje abasuke bezothola usizo nabo. Babukelwa phansi.

Eyi dadewethu, ngikhathazekile la ngogogo, cause imali yakhe yempesheni le ayiholayo ayikwazi ukuthi ikhave izidingo zokuphila zasendlini, ngoba iy'dingo ziningi kakhulu. Kufanele athenge ukudla, kusafanele agqoke lana, kusafanele kuthengwe ugesi, yabona, nokukhokhela amanzi. Ngikhathazekile ngogogo la dadewethu. Ngicela senze umnyakazo la, sifake isandla la esingafaka ngakhona.

Izici engingay'cabangela ukufaka izihlalo zabantu abakhubazekile kanye namalempu ukuthi ngicabange le zici ukuthi, abangakwazi ukuhamba, abahamba ngama-wheelchair, abahamba ngey'nduku. Uyabona nje.

Hheyi, amasu abalulekile kanye nemilayezo wokubaluleka kwemikhankaso yezempilo zabesilisa ekuqwashiseni nasekukhuthazeni ukuthi abantu besilisa bakwazi ukuthi balekelelwe ukuthi baqwashiswe, nokuthi bahambe bayozihlola eklinikhi, bahambe bayoyithesta izifo, ngoba ibona isikhathi esiningi abangafuni, abangathandi, yabo. Abangajwayele nje ukuthi umuntu asuke ahambe ayoy'hlola eklinikhi. Kubalulekile ukuthi bakwazi ukuthi benze lokho ngoba manje isifo siyabhebhethenga. Sivele sibe sikhulu kanti besinganqandeka sisasincane.

Ilunga lomndeni lingamsiza ugogo noma umkhulu walo osegugile ngokuthi limqwashise ngokuthi kubaluleke ngani ukuthi athathe i-booster shot yokulwa ne-COVID-19. Kubaluleke ngani ukuthi kuzosiza kangakanani empilweni yakhe.

Abasebenzi bangaqinisekisa ngokuthi bahloniphe izinkolelo zabantu, ukuthi umuntu uma ekholelwa ukuthi yena inyanga yakhe izomlapha isifo sashukela ne-BP, umfutho wegazi ophakeme, okwakhe lokho umuntu. Yena bona nje odokotela bangasiza ukuthi nje umuntu uma akholelwe ukuthi ukuze eklinikhi kuzomsiza ukuthi alwisane nale sifo sashukela, bamsize umuntu, ngenhliziyo emhlophe.

Ngingaxhumana ngokuthi nginike umfundi incwadi eya eya kubazali bakhe, ukuthi ngosuku oluthile kuzoba ne-meeting. Baze naye umfundi ingane yabo, ukuze ngizokwazi ukuthi sixoxisane nabo, kuyimina nabazali bomfundi nomfundi, sikwazi ukuthi sibe nengxoxo efanele.

Zonke le zinto zinomthelela omuhle, ngombono wami, zinomthelela omuhle kubafundi, ukubagqugquzela ukuthi bafundele yona imfundo yosizo lokuqala, oluyisisekelo.

Ukutheleleka nge-TB kwathinta amaphaphu ngokuthi aba nenkinga, ukhwehlela kakhulu. Uyakhwehlela nje, ukhwehlele uze ukhwehlele, uchame. Uthi uma uchama, uchame umchamo ongazuthi u-yellowish, ongazuthi nje ufuna ukuba igazi kanje.

Isikole okumele kukwenze nje ukuthi simunike isikhathi sakhe ukuthi mhlawumpe ahlale ekhaya, mhlampe noma isonto elilodwa noma u-three days, until aze abe right, ukuze angatheleli ezinye iy'ngane eklasini.

Izingozi ezingaba khona ukusebenzisa amakhambi esintu ezilonda ukuthi amanye ayakusiza uma uwasebenzisa, amanye enza kube worse, amanye awakulaphi ngisho nanokukulapha-ke nje. So, it's better nje ukuthi uhambe uye eklinikhi uma ulimele. Uhambe nje, uthole amaphilisi. Bakujove, bakunike imithi, ube right. Bakunike nento yokugcoba uma kuwukuthi ulimele kakhulu.

Izinselelo ababhekana nazo ukuthi imitholampilo ikude kakhulu, abakwazi ukufinyelela kuyona kahle, nanokuthi izinto eziningi abazitholi, ngenxa yokuthi izitolo zikude, kumele bawokhe isikhathi eside. Lakho kuba nomthelela omubi emzimbeni kwesinye isikhathi.

Ngingadizayina ama-sports ukuthi abantu abakhubazekile bakwazi ukuthi bawadlale la ma-sports lawa abangakwazi ukuwadlala, but ngenze indlela yokuthi bakwazi ukuwadlala. Ngidizayne ney'moto mhlawumpe ezokwazi ukuthi, zikwazi ukuthi zishayelwe abantu abakhubazekile, zibe nama-special, yabo.